Isiteleka samabhasi sike sangiphazamisa kakhulu njengoba ngangisendleleni eya ukuyohlolelwa umsebenzi, noma i-interview. Awu-ke lapho ngifika ngithole kutelekwa, kwaba inkinga enkulu njengoba-ke ngase ngishawa yisikhathi. Kodwa-ke indlela engabhekana ngayo nalesi simo ngathatha ucingo ngabe-ke sengishayela inkampani ebeyiyongihlolela umsebenzi ngabachazela ngesimo, base-ke banginika ithuba lokuthi-ke njengoba kunalesi siteleka samabhasi kuyoba ngcono ukuthi lena interview noma ukuhlolelwa msebenzi kwenziwe ngocingo. Kwangisiza kakhulu-ke lokho-ke.

Uma ngingathola ithuba lokukhuluma nomshayeli lwesitimela, cishe ngingambuza ukuthi lunjani usuku olujwayelekile kuye njengomshayeli wesitimela. Yimiphi imithetho yokuphepha ebaluleke kakhulu okudingeka ayilandele ngenkathi eshayela isitimela? Ngingambuza ukuthi iyiphi ingxenye eyinselele kakhulu yokuba umshayeli wesitimela. Yisiphi isici esizwisa kakhulu somsebenzi wakhe. Ngingabe-ke sengimbuza ukuthi yiziphi ezinye zezinkinga ezinkulu zokuphepha ake ahlangabezana nazo kumatrekhi.

Inkinga ebucayi ehlobene nezitimela engingakhetha ukuyilungisa ngokushesha ukuntshontshwa kwezitimela kanye nengqalasizinda, ikakhulukazi izintambo ezihamba phezulu njengoba kuphazamisa kakhulu ukusebenza kwezitimela, kubeka engcupheni enkulu yokuphepha kubagibeli nempahla. Futhi kungakhubaza wonke amanethiwekhi wezitimela, ikakhulukazi-ke ezindaweni ezifana neNingizimu Afrika lapho lolu daba ludlange khona, okunomthelela emnothweni kanye nohambo lwansuku zonke lwezakhamuzi.

Uyazi mngani, kunomuntu engihlangane naye esitimeleni kulolu hambo olude ebengikulona. Uye wangixoxela ngento ebuhlungu aye wandlula kuyo. Lona muntu ungixoxele ngokuthi abazali bakhe badutshulwa ekhona endlini futhi ebukele. Lokhu-ke futhi kuye kwamlimaza isikhathi eside. Kuyimanje kunzima ngayo ukuthi akwazi ukubhekana nalesi simo ngendlela ephumelelayo. Ungixoxela ukuthi akalali kahle ebusuku, futhi-ke lapho evala amehlo konke lokho kuyabuya engqondweni. Yisimo esinzima kakhulu lesi ake abhekana naso. Uthi kuze kube nzima ngisho nokuthi ahlale nabantu ngoba lapho ahlale nabantu imizwa yakhe iyaguquguquka, kwesinye isikhathi uvele nje asukeleke acasuke ngenxa yaloko okusuka kusengqondweni. Uthi-ke yisimo okunzima ngisho kwamanje ukuthi andlule kusona.

Ngingamphendula ngokuthi izitimela zivame ukufika sekwephuzile ngenxa yezinkinga zengqalamsindo njengokwehluleka kwama-signal-i, yizinkinga zamathrekhi, ukuphazamiseka kwisimo sezulu, ukubambezeleka kwezitimela ezithwala impahla kumathrekhi ukwabelwana ngawo, izinkinga zemishini nesitimela ngokwaso, izinkinga zabagibeli eziteshini. Futhi ngezinye izikhathi, ngisho nephutha lomuntu ukuhlela noma ukusebenza. Konke okungaphazamisa uhlelo lwezikhathi lwesitimela oluhlelwe ngokucophelela okuholela ekubambezelekeni kokwehla kwesivinini kuyo yonke inethiwekhi.

Kwake kwaba khona isikhathi lapho ngazizwa ngingaphephile ebhasini. Okwaholela kuleso simo ukuthi ngaphambi kokuba singene ebhasini sasikulayini, kulo layini kwakunamadoda amathathu ayebukeka esolisa, futhi-ke ingxoxo yawo yayingathandeki. Ngakho-ke, njengoba kwakuyilona bhasi kwakumele sigibele kulona leli kwadingeka ukuthi singene. Lapho sesingenile, la madoda ayeloku esukuma, ehlala phansi eqalaza ngapha nangapha. Lokho-ke kwangenza ngasola ukuthi kukhona okuthile la madoda akuhlelayo noma ahlose ukukwenza. Lokho-ke kwangenza ngazizwa ngingaphephile futhi ngafisa ukuthi leli bhasi lingafika lapho ngehla khona.

Njengoba ngishaye leli pothole, ngiyazi empeleni ukuthi isondo lami lilimele futhi kungenzeka ukuthi khona nokunye okulimele kulena moto yami. Lokho-ke kungicasula kakhulu, kungenza ukuthi ngizizwe ngikhungathekile futhi-ke ngibuhlungu enhlizweni. Koda-ke njengoba nginomshwalense okwazi ukuthi ungisekele ngisho noma ngishaye ama-pothole ngizofonela bona labantu bomshwalense, futhi-ke ngibanikeze ikheli lalapho ngikhona. Bazosuka khona futhi bazongilungisela yona imoto khona khona la ngikhona njengamanje kwisimo esicindezelayo futhi nesibuhlungu koda-ke ngiyazi ukuthi naphezu kwaleso simo esinzima nginomshwalense ozongisiza futhi ungisekele kuso.

Amanani aphezulu ezimoto zakwa-Uber no-Bolt, empeleni ayawaxosha amakhasimende. Isizathu esenza ukuthi ngisho njalo ukuthi lamanani akhuphuke njalo, kanti futhi abantu bathembele kuye u-Uber no-Bolt ukuze ubathathe ngisho naphezu kwezimo zezulu ezingezinhle. Abantu babaleke ematekisini njengoba kuney'nxushunxushu ey'ningi ematekisini, futhi-ke ngesinye isikhathi abashayeli bangawaphathi noma bangabaphathi kahle abagibeli. Ngakho-ke, uma kungukuthi u-Uber no-Bolt bayaqhubeka ngalamanani aphezulu, empeleni lokho kuyobaxosha ngisho nakakhulu abantu noma amakhasimende ekutheni basebenzise u-Uber noma u-Bolt.